Malome ntho eo eo tshwanetseng hore o e etse hore di-dollar-ra tsenana di fetolele ho diranta tsa Afrika Borwa, o tlameha ho ya bankeng e nngwe le enngwe eo o tla ya ho yona. Mme bona ba tla ho fetolela di-dollar-ra tsena hore e be diranta tsa Afrika Borwa be ba o fe yona.

Batho ba mahaeng ba se ba entse di tletlebo ka di ka di ATM tse hole le moo ba dulang. Ntho eo nka eletsa hore le ka e etsa ho lokisa bothata bona, ke hore le lo Kenya di ATM mahaeng, hore batho ba dulang mahaeng ba se ke ba sokola ha ba batla ho sebedisa di ATM.

Nkgono, lebaka la entseng e re ha le fihla Mozambique e be le tjhentjha tjhelete be le bona e se e le ngata. Lebaka ke hore, moruo wa Afrika Borwa le moruo wa Mozambique ha e tshwane, mme ha e sebetse ka tsela e tshwanang.

Ha ke ntsha tjhelete ATM, e be tjhelete eo ke ntshang e tswa e shota, ke tlo ya bankeng eo ke e sebedisang. Ke tshwere slip-i se tswileng moo ha ke ne ke ntsha tjhelete, ebe ke ba hlalosetsa hore ho etsahetse eng.

Tswala e laolwang ke maemo a moruo, o bolela hore ha theko tsa dijo kapa theko tsa mafura di nyoloha. Tswala e tlo nyoloha, empa tswala e sa ameheng ke maemo a moruo. E bolela hore le ha dijo kapa mafura kapa dintho di nyoloha yona ha e no ameha e tla dula e ntse le moo e leng teng.

Ke nahana batho ba bangata ha ba nke insurance ya tshireletso e felletseng ka lebaka la tjhelete. Haeba insurance e le theko e hodimo, batho ba kgetha hore ba nke Insurance e theko e tlase.

Ee, ke nahana hore motho ha o etsa kopo ya overdraft credit record ya mekitlane e ya shejwa haeba e boemong bo lokileng. Hobane motho ha etsa kopo ya tjhelete kapa a batla ho ekelletswa tjhelete, credit record ya mekitlane ya shejwa hore na e maemong a jwang.

Ke nahana hore ntho e nngwe motho a ka etsang hore a hodise tjhelete ya hae, ke hore a reke di share-re di-company-ing tse itseng. Kapa haeba a na le tjhelete e ngata hore a ka kamisana ka yona, a kadimisane ka yona hore e kgutle e na le tswala.

Hore o kgone ho romella nkgono mpho ya hae ya five hundred, o lokelwe ke hore o be le dinomoro tsa hae tsa mohala, kapa o be le account number ya hae. Hore o tlo o kgone ho romela tjhelete eo, o sebedisa mobile banking App.

Balloon payment, ke tjhelete e ngata e patalwang qetellong ya ho patala koloi ya hao. Ha o reka koloi o etsa tumellano ya hore ho tla hula tjhelete e kana kgwedi le kgwedi, ebe qetellong tjhelete e setseng e hulwa e le ngata.

Ha o le mose ho mawatle, tjhelete account-ong ya hao kapa tjhelete e tla kena account-ong ya hao. Banka e tla o thusa ka hore ha o e ntsha ebe e tjhelete ya naheng eo o tla be o le ho yona.

Kgwedi le kgwedi banka e hula tjhelete e itseng bakeng la ho baballa account ya hao. Hape haeba o na le di debit order tse hulang tjhelete, haeba debit order e sa fumana tjhelete, banka e hula tjhelete e itseng. Hape haeba debit order e fumane tjhelete, banka e fumana e hula tjhelete e itseng, hape ha o romella motho tjhelete bankeng tse ding, banka e hula tjhelete e itseng.

Ke bona molemo wa hore o etse motho o e seng motswadi wa hao kapa motho eo sa amanang le ena, ho mo etsa surety. E le hore qetellong wa tseba hore o tlo patala mokitlane o o entseng. Empa kotsi ke hore ha o so etswisa dipatlisiso tse felletseng, ho fumana hore motho eo ha se motswadi wa hao kapa ha se motho o amanang le ena, o ka ba le mathata.

Hangata hore moreki a kwala account ya hae ya banka, ha kgone ho sebedisa app ya banka. Hangata ho hlokahala hore moreki a ye bankeng mme a lo kwala account eo.

Hangata motho ha a ntsha tjhelete bankeng kapa ATM-eng, tjhelete e tswa e le tjhelete e ntjha e seng ditshila, Ha tjhelete e se e le ditshila, ke e ntsha bankeng. Ke ka tletleba ka hore jwale banka e re bakela malwetse, hobane motho ha o tshwara dintho tse ditsila qetellong wa kula.

Motho ha batla karete ya sekoloto ebe wa hanelwa, ka lebaka la hore a na sekoloto. O lokela hore a bule account kapa tse pedi, mohlomong ya diaparo, le ya furniture-ra. Mme di-account tsena di patale ka tsela e tshwanetseng hore ha a lo etsa kopo ya karete ya sekoloto hape, ebe o maemong a tshwanelang.